Umkhuba sengiwubonile uke wenzeka, ngakithi, ilo wokuthi umangabe umuntu wesilisa esekhulile ahanjiswe entabeni, ayosoka. Angiwuboni umuhle kahle loyomkhuba noma ngabe kuthiwa wusiko ngoba unobungozi kungcono wenze ngendlela efanele lokokuthi uzoya emtholampilo eyokwenza khona ngendlela ngendlela elungile nephephile

Ave ngizizwa ngikhungathekile uma ngabe ngihlangana nomunye umuntu okhuluma olunye ulimi engingalwazi ngoba lapho ngisuke ngifuna ukwazi ukuthi uthini mengabe ekhuluma

Ngicabanga ukuthi abashadikazi izinto ezibalulekile kakhulu okufanele bezenze ukuthi bakwazi ukuthi bethembane futhi behloniphane. Uma ngabe benza lezo zinto behloniphana futhi bethembana kulula ukuthi bekwazi ukuthi bebambisane kahle othandweni labo futhi liphumelele. Ngoba mengabe bengathembani ayikho into ezolunga futhi mangabe bengahloniphani ngeke kuze kulunge lutho mangabe indoda izenzela okwayo nomfazi enze okayo. Ukuhloniphani, inhlonipho ibaluleke kakhulu othandweni futhi nasemshadweni. Lokho kuzokwenza ukuthi umshado wabo ukwazi ukuthi uphumelele.

Izingoma zendabuko nomculo kudlala indima enkulu emcimbini njengoba mhlawumbe uthole ukuthi umembeso noma umshado mangabe lezi, kuculwa leyo mculo loyo wendabuko kwenza ukuthi abantu behlangane kube nokuzwana nobumbano emndenini ngoba wonke umuntu osuke ejabule ngaleso sikhathi.

Abantu besilisa bekujwayele ukuthi mengabe bekhuliswa behambe beyosoka entabeni, lokho bese kukhombisa ukuthi-ke usukhulile, usumdala manje usuyasuka ekubeni umfana usuya ebudeni, kodwa ngokuthi bekwenzeka izingozi entabeni lapho mangabe beyosoka kube nezinguquko zokuthi kwenziwe ngendlela ephephile ezibhedlela. Njengamanje sekuyakwazi ukuthi mangabe usukhulile ukwazi ukuthi uhambe uyosokha kanti futhi noma ungakakhuli usuyakwazi manje ukuthi uye esibhedlela bese usuneminyaka le ovumelekile ukuthi usungakwazi ukuthi usoke usoke khona

Mina ngike ngafunda olunye ulimi njengoba njengoba ngiwumZulu ngikwazile ukuthi-ke ngifunde enyuvesi ngakhetha ulimi leSiswati ngoba ngiyalithanda kakhulu lolulimi futhi njengoba ngine ziqu zobuthisela ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngingakwazi ukuthi ngiyosebenza ezindaweni ezinye ezikude nalana engihlala khona kwamanye ama-province ukuze ngizokwazi ukuthi ngixhumane nabo.

Abantu abadala badlala indima enkulu kakhulu masekuza kulolu daba ngoba okungenzeka ukuba abashadikazi bahlale edolobheni futhi bayasebenza. Kodwa angithi bakhona ogogo, bakhona omkhulu. Noma ngabe izingane-ke zihlala lapho, kodwa uma zivalwa izikole ziyahamba ziyovakashela ogogo emakhaya. Ngaleyo ndlela, abadala basuke bedlala indima enkulu-ke ngoba bayakwazi ukuthi befundise abazukulu babo izimiso zesizulu. Kanti futhi bekwazi nokuthi bebafundise nokuthi-ke kubalulekile ukuhlonipha imvelaphi yakho, nokuyazi imvelaphi yakho. Noma ngabe usuhlala emadolobheni noma ufunda emadolobheni kodwa kubalulekile ukuthi izingane ziyazi imvelaphi yazo.

Mina nje ngikhule ngihlala nogogo. Ugogo bekwazi ukupheka. Ebepheka kamnandi futhi ngaleyo ndlela ukwazile ukuthi angifundise indlela zokuphepha ukudla kwesizulu. Ngoba noma engasekho ugogo kodwa noma sesiphila isimanje manje kukhona leso sikhathi leso sokuthi ukhumbule ukudla lokho kwakudala ukupheke futhi sikupheke sikujabulele kube mnandi

Lokhu kwenza ubudlelwane phakathi kwengane kanye nabomndeni nabangani, kanti futhi nabomphakathi ukuthi nabo, nabo bazi ukuthi-ke sekune lunga elisha kulowo mndeni. Futhi bezokwazi ukuthi noma ingane isikhula beyiphathise kwengane yabo noma kungasiye ingane